Akukho ongakwenza kodwana kuyadinisa begodu ihliziyo ibabuhlungu lokhanyana isiqhema sakho osithandako singakathumbi iphaliswano, kodwana ipilo iyaraga iya phambili.

Isiqhema lesi ngithome ukusilandela ngineminyaka engu-fifteen.

Bebatjhugulula abadlali iphungule namkha ngikhethe kilaba eselebabakhudlwana ngithole abanye abadlali abasakhasako abasesebancazana, lokhu kuzokusiza isiqhema ukobana sithuthukele phambili.

Ingoma yenarha inamandla khulu wokwenza kobanyana sitjhaba sibumbane, begodu lokho kugcugcuzela nabadlali ukobanyana bazi ukuthi isitjhaba singemva kwabo siyabasekela. Bakwazi ukudlala ngethabo begodu bazokwenza ngamandla ukobana bajabulise isitjhaba.

Nawo uvulela ababanduli amathuba, nabantu abathengisako, nabanye godu beenthuthi begodu nabantu abatologako.

Umdlali engimthandako bekunguSimphiwe Tjhabalala ngombana wasithuthukisa khulu isiqhema lesi. Wasiphakamisa, wasisa phambili begodu ubekoro ama-goal amanengi khulu.

Esikolweni bekunemidlalo ehlukahlukileko. Othanda ibholo beyibakhona ibholo. Kune-volleyball, kune-Netball nebholo yenyawo. Lokho bekusiza kobanyana abafundi bakwazi ukukhetha lokhu abakuthandako. Kungabikhona osalela ngaphandle ngombana kunemidlalo ehlukahlukeneko. Umuntu akwazi ukukhetha le abona kuthi uyayithanda namtjhana angaba nekghono kibo.

Isiyeleliso lesi sihle khulu. Ngivumelana naso. Kuqakathekile ukobana abantu bazibandakanye emidlalweni ngombana lokhu kuzobasiza ngezamaphilo, kuzobasiza kobanyana ihliziyo zabo ihlale isebujameni obulungileko, iqinise namathambo. Begodu yehlise nezinga lamalwelwe ahlukahlukeneko ekufaka hlangana i-high blood pressure, i-diabetes namanye amalwelwe kufaka hlangana obo-cholesterol.

Imithetjhwana nekambiswakhona ebholweni erarhwako esikolweni ukobanyana laba abazibandakanyako kufanele babesezingeni elihle lezamaphilo, begodu kufanele babeseminyakeni thizeni ukuze bakwazi ukuzibandakanya, begodu nokuthi bakwazi ukudlala kuhle kungabi khona izipi hlangana.

Ukudlala kungawusiza khulu umzimba womuntu bona uhlale ujame kuhle, njengokugijima. Ukugijima kuyarhelebha ukuqinisa amathambo nokuhlalisa kuhle ihliziyo kobana ibethe ngendlela kungiyo. Lokha nawudlala ibholo uyazivocavoca lokho kuyasiza kobana ungabanjwa kugula lula.

Iye, ngiyavumelana nalokhu kobana zemidlalo ziyabasiza abafundi eenkolweni bona bahlale baphilile. Lokhu kubasiza ngobanyana bayazivocavoca lokhu kuyasiza kobanyana bangabanjwa magulo njalonjalo, begodu kuyabasiza nokobana bangenzi izinto okungasizo njengokubhema namtjhana ukuberegisa iindakamizwa esikolweni.

Omunye umdlali engimthanda khulu esiqhemeni lesi nguBryan Habana.

Kuba nehlelo abafundi abanikelwa lona ukobana ikambiso yomdlalo izokukhamba njani. Lelihlelo banikelwa lona evekeni yomdlalo. Lokhu kusiza bona abafundi bazilungiselele ngelanga lomdlalo begodu ikambiso ebakhona abafundi bayaziswa bona bafike ngesikhathi, ekuseni ukuze bakwazi ukuzilungiselela ngaphambi kobana umdlalo uthome.

Iinsetjenziswa engizitlhogako i-gear yokugijima, iinsimbi zokugijima nemimada yakhona. Lokhu kungasiza khulu ngombana ukugijima kungikho engikuthandako. Begodu okhunye engikuthandako kufunda iincwadi ama-hard copy, iincwadi lezi anginazo. Esikhathi esinengi ngifunda ngomaliledinini, kwesinye isikhathi ngisuke ngiphathwe yihloko ngokuqala umaliledinini isikhathi eside.